Ke nagana gore bagodi ba rona ba ka thusiwa ka go fiwa melemo segolobogolo jang ba e leng gore ga ba kgone go tsamaya. Lefapha la thuto le ka thapa batho ba ba ka tsamayang ntlo le ntlo go ya go thusa bagodi ba go ba tsaya tsone madi le go bona gore a mmele wa bone o siame gore ba ka newa ba ka newa dipilisi tse di ka ba thusang. Ke nagana gape gore mo tikologong ya rona ga go ka thapiwa batho ba le bantsi go tla go phepafaletsa bagolo ba rona ba e leng gore ga ba kgone go itirela ka re setse re re ke lemogile gore go na le bagodi ba ba nang le dingwaga tse lesome le borobongwe ba e leng gore ga ba kgone go itirela sepe mme ba sena bana ba e leng gore ba ka ba thusa lefapha la pholo le ka batla batho ba e leng gore ba ka ba thusa.

Nna ke bona bagodi ba tshwanetse, go kaya ka gore mogodi bo ikutlwa jang mme ga ke bone go le botlhokwa gore bagodi ba ka isiwa kwa ka tlhokomelong ya kwa tlhokomelong ya bagodi gonne mogodi ga a go godisitse o tshwanetse gore le wena o mo tlhokomele jaaka re setse re itse gore motho ga a godile o boela bonnyaneng. Go na le bagodi ba bangwe ba e leng goreng ba ba batla go tlhokomelwa ke ba lelapa la bone go na le ba bangwe ba e leng gore ba batla go tlhokomelwa ke ba ko bagoding. Nna ka nosi ke solofela gore mogodi o tshwanetse a tlhokomelwa ke ngwana wa gagwe gonne o tshwanetse o bone ditlhokego tse mogolo wa gago a di tlhokang le go itse matshwenyego otlhe a a nang le o ne e se gore ke ya re batho ba go ko ntlong tlhokomelo ya bagodi ga ba re etse ditlhokego tsa bone mme rona re le ba lelapa re ka se ke ra ba nyamela mooko kana re a ba felela pelo.

Bagodi ba rona ba itse botshelo go feta ka mokgwa o rona bašwa re itseng botshelo ka teng. Seno se raya gore bagodi ba rona ba itse go feta rona ebile bagodi ba rona re tshwanetse gore re ba reetse boammaaruri ke gore ba re tlhoka fela jaaka le rona re ba tlhoka ebile re lebala gore mo tlhako ya pele e fetileng le ya morago e tla gata teng.

Mekgwa ke gore rona re le bašwa, re le bana ba ba golang morago jaana, ga re itse itse re tshwanetseng re di dire mme seo se dira gore re seke ra nna le bopelotelele mo ba godimo ba rona seo se dira gore re di kgapele kgakala le bone mme se se utlwisa botlhoko fa re palelwa ke go ba tlhokomela jaaka re tshwanetse go ba tlhokomela.

Fela jaaka re itse gore bobedi bo bolaile noga, re tshwanetse re tshwaragane le lefapha la boitekanelo go ka thusa bagodi ba rona ebile ditso ga di tshwane go na le letso le e leng gore le dumela gore ba lelapa ke bone fela ba tshwanetseng ba tlhoko mmele mme go na le ditso tse dingwe tse di dumelang gore bagodi ba tshwanetse ba tlhokomelwe ko lefapheng la pholo ya rona.

Mo tikologong ya rona ga ise ke tsamaye ke bona ditirelo tse di tlamelwang bagodi morago jaana ke solofela ke ka ngwaga wa twenty fifteen fa premier ya rona ya bokone bophirima e ne ya tlamela bagodi ka dikobo le ba tsone di-food parcel gore ba tle ba itumelele malatsi a bone a boikhutso a keresemose. Mo nakong eno, morago ga nako eo ga ise ke tsamaye ke tle ke bone ditirelo tse dingwe di direlwa bagodi.

Mo motseng wa rona jaaka ke dula mo motseng, ga gona ko bagodi ba tlhokomelwang teng mme go nale ko ko tirong jwaneng e bagolo ba ka isiwang ko go yone go ditsobotla e e leng goreng ke setse ke utlwile ba le bantsi ba bua gore e tlhokomela bagodi ba ka botswapelo ebile ga gona dingongorego kgotsa nkile ka tsamaya ke di utlwa, ka jalo ba fana ka pholo, ba fana ka tlhokomelo, ba fana ka dilo tse tsotlhe tse e leng gore bagodi ba rona ba di tlhoka.

Puso ya rona ga e na tlhokomelo mo bagoding ba rona tlhokomelo e ba nang le yone fela ke go bafa tsone di phenšene tsa bone mme seno ke solofela gore puso ya rona e ka tokafatsa ka go ka thapa batho ba le bantsi ba ba nang le kitso ya go tlhokomela bagodi ba rona.

Tota yone e a ba thusa ka go reka dilwana tse di botlhokwa jaaka dijo le go ithekela tsone diaparo mole le mole.

O thwanetse o a bo o na le dingwaga tse di fetang sixty gore o ka kgona go ikwadisetsa pension-e.

Ga ke bone e ka ama ko batlhokomeding gonne go na le madi a o a ikwadisetsang one ga o tlhokomela mogodi.

Dingwaga di le sixty gonne ga o setse o na le dingwaga di le sixty ga o sa tlhole o kgona go ka bereka mo Aforika Borwa ke gone mo o tshwanetseng gore o ye go dula mo fatshe o kry-e one madi a pension.

Ke yone e ke setseng ke e arabile gore jaaka bagodi ba bangwe ba sa kgone go fitlhelela ko dipetlele go tshwanetse gore go thapiwe batho ba e leng gore ba ka ba bereka ba ba latele ko malapeng ba ye go ba tsaya tsone di-high blood ba fa dipilisi tseo kampo go ka batliwa sepalangwa sa botlhe go nna setse a bagodi bao se ba isa kwa dipetlele.

Go ka thapiwa dipalangwa tsa botlhe kapo baoki ba ka ba latela kwa magaeng a bone.

O palama tekesi e ka nna nngwe go fitlhelela kwa bookelong, ditirelo tsa bone ga di potlako, o kgona go ema diura di ka nna rataro gore o bone thuso.

Gonne batho ba ba dulang ko mekhukhung ga ba kgone go tsaya dipilisi, lebaka legolo e leng gore ba sena madi a go pagama go ya kwa bookelong.

Jaaka sone sefuba, mogare e ka tswa e le mogare wa lebolelateng kana lebolelamading bolwetse jwa TB ke one malwetse a o ka thusegang thata ga o fitlha kwa bookelong le baimana ba bona pholo.

Baagi ba amega ka dipalangwa gonne ba phela ba sena madi ga ba bereki ebile di dinnye gonne lefapha la thuto le tsaya gore batho ba dulang ko metsemagaeng ga ba bantsi.

Kwa tleliniking ga o fitlhela melemo e seo ba go bolelela gore o ye kwa lebenkeleng o ye go reka melemo eo gore tle go kgone go bona pholo.

Gonne baoki ba re tsaya makgwakgwa ebile re setse re tshaba le go iponagatse kwa ditleliniking tsa botlhe.

Baoki ba re ke ka gonne balwetse ba fitlheletse ba santsane bo le matlhagatlhaga ka jalo ba bona pholo e e siameng le di-doctor di tla go santsane go le mo mosong.